Re apara diaparo tsa setso e leng letlalo ke sekhethe sa letlalo le selo sa teng sa modimo sa letlalo. Mme mo dingwageng ga go nna ntse go fetoga batho ba ne ba ikaparela tsone diroko tse re reng ke tsa Sešwešwe.

Moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka dikhonferense, manyalo, meletlo ya magadi jalo le jalo.

Moaparo wa setso wa basadi o montle ke moaparo wa sejwalejwale, o o dirilweng ka mosese o montle o o bidiwang Sešwešwe. Ke mosese wa Setswana o o fitlhang ko tlase ga mangole.

Bogologolotala go ne go sa kgathaletsege fa motho a apere diaparo tsa gage tsa setso tse di ntshang nama le matsela. Mme mo nakong ya segompieno ga di a dumelesega mme ke tsona tse di tlisitseng sekai.

Mo diaparong tsa Mazulu go apariwa diphetapheta tse dintsi mme mo diaparong tse dingwe di farologana gape-gape le ka ditso tsa teng di farologana thata le ka mebala.

Fa mosadi a sena go nyalwa o tshwanetse go apara diaparo tse di thibang mmele otlhe ka lebaka la gore diaparo tseo ke tsona tse di bontshang gore o tlotla ba lelapa la monna kgotsa kwa teng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di diriwa ka letlalo la kgomo mme gore ba dire ka letlalo la kgomo ke ka lebaka la gore di nna sebaka go feta fa di dirilwe ka lesela. Mme go nale le tseo di diriwang ka lesela, tseo ke tse di dirisang ke basadi ba ba nyetsweng di bidiwa Sešwešwe.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke gore diaparo tsa basadi le setso re kgona go bona gore basadi ke bafe, mme re kgona go bona basadi ba ba nyetsweng le basadi ba ba sa nyalwang go ya ka setso le moaparo wa sone.

Setso le diaparo le fashion-e ya gompieno di ka se kgone go tshela mmogo ka lebaka la gore diaparo tsa setso le fashion-e ya gompieno ke dilo di le pedi tse di sa tshwaneng.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yona ka gore ke ditso tse di sa tshwaneng mme re kgona go bona ditso tse di sa tshwaneng ka moaparo wa o na, mme di na le seabe mo go bolokeng ngwaobošwa ya rona ka gore ga di tshwane le fashion-e ya segompieno.

Ba dira dikarolo tse di farologaneng gore re kgone go itse diaparo tsa basadi le diaparo tsa banna mme o s'ka fitlhela ba bangwe ba rekile diaparo tse di sa ba tshwanelang.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi a ile a ama tsela e basadi ba aparang ka yona le tsela e ba lebegang ka yona kaone mo segompieno basadi ba tshwanetse go apara diaparo tse di fitlhang mangole le matsele, mme ba apara diaparo tse di sa ntsheng nama go tshwana le bogologolo.

Batlhami ba fashion-e ya gompieno ba lebelela moaparo wa segologolo ka tsela eo batho ba ne ba apara mo ditsong tsa bona, mme ba dirisa mokgwa o o go o tsentsha mo fashion-eng gore o tsamaisane le bogologolotala mme go tsamaisane le fashion-e ya segompieno go ya ka ditso tse di farologaneng.

Go ne go a diriwa mesese e mentšha gore basadi ba kgone go fitlha matsele, ba kgone go fitlha le nama gore ba kgone go tsamaisana le ditsela tsa gompieno le fashion-e ya gompieno.

Diaparo tsa basadi di bontsha tekanyetso ka gore mo segompienong basadi ba tshwanetse go thiba tseo di neng di bonagala bogologolotala, mme le bontle ba gompieno ga re sa bo bona ka gonne batho ba nna ntse ba itshasa dilwana-lwana mo sefatlhego tse re reng ke make-up.

Fashion-e e ka tlisa diphetogo mo setšhabeng ka gore mongwe le mongwe o tla kgona go apara go ya ka fashion-e mme a apara go ya ka fashion eo a e ratang. Mme batho ba tshwanetse go roka mme ba apese batho ba bangwe gore e nne di-model-ara tsa bona gore diaparo tsa bona di itsege mo setšhabeng.